Nka etsa tjhelete ka hake ka ho e reka ka bo ngata, ho e hlwekisa le ho e rekisa e le fresh. Kapa e le leqhwa ka di-packet tse nyane. Hape ke kgona ho e hadika le ho e rekisa le di-chips haufi le dibaka tse phetheselang. Tsela e nngwe ke ho etsa dikuku tsa tlhapi kapa di-samoosa, ebe ke lo di rekisetsa mabenkele. Haeba ke thabela ho pheha, nka arola di-recipe tsa hake internet-eng ho fumana tjhelete ka ditaba.

Dihwai di lokela ho lema dijalo tse phelang sebakeng se senyenyane sa naha ya bona. Ha ba ntse ba etsa temo e tlwaelehileng, sena se ba thusa ho fumana tjhelete ha ba ntse ba qala ka manyolo. Ba ka rekisetsa batho, mabenkele kapa le insurance ka kotloloho ho etsa phaello e eketsehileng. Ba boetse ba lokela ho batla tshehetso ho dihlopha kapa mananeo a mmuso ho fokotsa ditshenyehelo. Ka tsela ena, ba ka boloka kgwebo ya bona e ntse e tswela pele ha ba ntse ba kopana le tlhoko e ntse e hola ya dijo tsa manyolo.

Cheese e theko e boima hobane e hloka lebese le le ngata ho e etsa. E hloka nako ya hore e butswe. Mme e na le ditshenyehelo tse phahameng bakeng sa polokelo, mosebetsi le ho paka.

Dumela, lebitso la ka ke Thabo. Ke sehwai se senyane. Mme ke hloka thuso ya ho reka disebediswa tsa temo le ho hira basebetsi. Na o fana ka dikadimo bakeng sa dihwai? Ke hloka eng ho etsa kopo?

Di-sensor di thusa rapolasi ho boloka metsi le ho lema di .

Haeba ke ne ke le sehwai, ke ne ke tla rata metjhini ho.

Ke bona e ka mmuso o ka thusa ka ho bona hore dijo tse tswang .

Ya pele, a ka etsa kopo ya kadimo bankeng .

Nka thusa dihwai ho fafatsa dijalo ka manyolo kapa ho na ho tshela peo dibakeng tseo leng thata ho di fihlella. Mme seo se ka bolokela dihwai nako haholo.

Ba ka qala hanyane ka ho ithuta ho lokisa disebediswa tsa temo. Kapa ho fana ka temo kapa ho lemela ba bang ba balemi nakong eo ho lengwang ka yona. Kapa ya ho kotula.

Ne ke tla bolella batho hore ba qalelle ho lema mpa ba qale hanyenyane hobane ba kgone ho jala dijalo, tseo tse nyenyane ba kgone ho di rekisa. Ho re ba tsebe ho thola tjhelete.

Mefuta ya dikgoho, ho na le dikgoho tse ruuwang bakeng sa nama. Le ha hona le dikgoho tse ruuwang bakeng sa mahe. Mme tsa nama di tla hlabuwa, e be di a pakuwa ka hara di-plastic tse nyenyane hore di kgone ho lo rekiswa. Mme le mahe a tla tshelwa ka hara mabokisi a manyenyane hore a tsebe ho lo rekiswa.

Dinawa di kotulwa ha di omme, e be di ya hlwekiswa le ho hlophiswa. Ka mora moo di a phehuwa di tshelwa ka hara makotikoti a nang le metsi kapa source. A kwahelwe, a beswe ho bolaya dikokwanahloko. Mme qetellong a ngotswe mme a romele mabenkeleng a seng a loketse ho jewa.

Ke nahana hore ba ile ba lwana hobane ba ne ba e na le maikutlo a fapaneng, a sa dumellane ka mokgwa wa tsamaiso ya dintho. Ba bang ba ne ba ikutlwa ba qhelletswe ka thoko kapa ba tshwarwa ka leeme haeba di sa sebetse ha mmoho. Di-cooperative di a arohana.

Ho kenya peo ka maikemisetso ke ha dihwai di kenya peo ya botona ka hara phoofolo e tshehadi ntle le ha e kopana ka tlhaho. E thusa ho ntlafatsa diphoofolo, ho boloka tjhelete, mme e bolokehile ebile e potlakile.

Ho rua dinotshi e ka ba merero o motle, empa o lokela ho ba hlokolosi hobane dinotshi di ka hlaha. Ka nako tse ding ho hlaba ho ka baka bohloko, ho ruruha kapa ho hanana le maikutlo. Itshireletsa ka mehla o lokela ho apara suit ya dinotshi e kwahelang mmele ohle wa hao, ho akarelletsa le diatlana le lesira sefahlehong sa hao. Hape sebedisa setsubi, se kgutsisa dinotshi hore le se ke tsa halefa. Ha eba o hlokolosi, mme o sebedisa disebediswa tse nepahetseng. O ka boloka dinotsi ka mokgwa o sireletsehileng mme o thabela ho etsa mahe a dinotsi.

Ke nahana hore lebaka le leng la hore re seke ra etsa dijo tse kang kapa jeme ka jeno. Ke hobane bophelo bo se bo le maphathephathe. Mme batho ha ba na nako e lekaneng ya ho pheha le ho boloka jwalo ka pele. Hape batho ba ba ngata ba reka dijo tsena mabenkeleng hobane di bonolo ebile di potlakile, le haeba di bitsa tjhelete e ngata. Ka nako tse ding re lebala mekgwa ya kgale, kapa ha re sa na disebediswa tse nepahetseng. Empa tsebo e ntse e le teng. Mohlomong re hloka fela ho fumana mekgwa ya ho kgutlisa la ipha nako ya yona bophelong ba rona.

Ke batla ho le thusa lona bohle hobane ke bona ka moo le sebetsang ka thata, le le bohlale ka teng. Le na le bokgoni bo boholo mme ke dumela hore ho kgutlela sekolong ho ka le bulele menyako e mengata le ho feta. Ho ithuta ditsebo tse ntjha le ho fumana thuto e eketsehileng. Ho tla le thusa ho hola mosebetsing, le bophelong ba lona. E ka le fa menyetla e metle le bokamoso bo kganyang. Ke le kgothaletsa hore le nahane ka sena mme le nke monyetla wa ho ntlafatsa maphelo a lona. Ke mona ho le thusa le ho le tshehetsa haeba le nka qeto eo.

Ho fokotsa ditshenyehelo ka molao, ke reka ka bo ngata, ke boloka thepa hantle, ke sebedisa mekgwa ya ho baballa motlakase, le ho boloka ka ditlaleho tse ntle bakeng sa melemo ya lekgetho. Ke boetse ke rera ka hloko le ho arolelana disebediswa le dihwai tse ding ho boloka tjhelete.

Matlalo a diphoofolo a bohlokwa hobane a ka thusa motho hore a etse diaparo le dieta. Haholoholo mohlala, jwalo ka matlalo e kang a dikgomo kapa a dikwena. O ka a sebedisa ho etsa diaparo kapa dieta, le tse ding tsa dintho tseo motho o ka di sebedisang ka matlung.

Molemo wa ho lema, le ha e le serapeng se senyane. Ho thusa motho ho iketsetsa dijo le yona tjhelete. Hobane a ka lema tse ding tsa dintho e be wa di ja kapa wa di rekisa.

Poone eo re neng re e lema, e se bodile. Ho bolela hore re lahlehetswe ke mosebetsi o boima le tjhelete e ngata. Poone e bodileng e keke ya rekiswa kapa ya jewa. Ka hoo, ya senyeha. Sena se tla ama moputso wa rona mme se ka etsa hore hobe thata ho reka seo re se hlokang ho fihlella re hola ho feta.